Ngingaqala ngokuqhuba ucwaningo emphakathini ukuze ngizokwazi ukuthi iziphi izinhlobo zemidlalo abantu abazidingayo. Ngingaphakamisa ukuthi kumele kunakekelwe futhi kulungiswe izingqalasizinda ezikhona ukuze zizoba sezingeni eliphezulu. Ngingaqinisekisa ukuthi izinsiza ezifana namanzi, izibani, nezindawo zokushintsha izingubo ziba khona. Ngingaphakamisa ukungaphephi kwezikhungo zemidlalo ezisendaweni ikakhulukazi ezinganeni, kungakuhle uma kungaqasha onongada. Kumele izikhungo zemidlalo zihlinzeka nabantu abakhubazekile endaweni ukuze nabo bezokwazi ukujabulela imidlalo.

Abafundi bengazuza kakhulu ngokuthi kube khona ezemidlalo ezikoleni ngoba ukuzivocavoca uma bedlala kusiza ekwehliseni ingcindezi yomqondo nasemoyeni ophansi. Abafundi bafunda ukusebenza ndawonye, ukuxhumana, nokuqonda ubuhlobo phakathi kwabo. Kufundisa abafundi ukubaluleka bokuziphatha kahle, ukulandela imithetho nokuzinikela, kuthuthukisa impilo yomzimba ngokuthi abafundi begcine bephelile, beqinile, futhi bejwayele ukuzivocavoca.

Ngingaqinisekisa ngokuthi abafundi bashintshe izindima ngemva kwesikhathi esithile. Lokhu kwenza ukuthi wonke umuntu athole ithuba lokuzibandakanya. Ngingahlukanisa abafundi babe ngamaqembu noma ngibanikeze izindima ezahlukene phakathi nomdlalo. Isibonelo omunye abe ngumeluleki, omunye abe ngumdlali, abanye babhale amanothi. Nginganikeza wonke umfundi ithuba lokuthi bavotele ukuthatha kwezinqumo emdlalweni. Ngingasebenzisa umdlalo njengethuba lokufunda. Isibonelo, bengahlaziya amaphutha noma impumelelo yomdlali.

Amaphuzo engingaxoxa ngawo, ngingamkhumbuza ngokudlala kwethu kahle. Nangokuphumelela kweqembu emidlalweni eyedlule. Ngingamkhumbuza ngomdlali weqembu odlala kahle. Ngingamtshela ngezinto ezizomhlekisa noma ezizomjabulisa ukuze engabi nengcindezi yomqondo. Ngingamtshela amazwi akhuthazayo njengokuthi ngiyakholelwa eqenjini lethu ukuthi lizophumelela. Ngingasebenzisa izibonelo zangaphambilini lapho abantu abaningi babengenalo ithemba lokuthi sizowina koda sagcina siwenzile. Ngingamkhuthaza ngokuthi ngimuqinisekise ukuthi akayedwa, nokuthi ngimlalele kwakushoyo.

Ngingaqala ngokwenza ucwaningo ngamasiko asemazweni ahlukahlukene. Ngingaqinisekisa ukuthi imidlalo ifaka phakathi izilimi ezahlukahlukene. Lokhu kuyabagqugquzela ukuthi nabo bazibandakanye. Imithetho yemidlalo kumele ivumele wonke umuntu ukuba abambe iqhaza ngendlela elinganayo. Bengadlala imidlalo lapho abantu bebuza noma baphendula imibuzo ngamanye amasiko. Ngingakhetha imidlalo ebonisa izingubo, izilimi, ukudla, imisebenzi, noma umlando wamasiko ahlukahlukene. Ngingahlela imidlalo lapho bonke abafundi bezinhlanga ezahlukahlukene benethuba lokwethula amasiko abo ngomculo, ukudla, izaga, noma izinganekwane.